Ha o le ngwana wa boreneng o lokela ho itshwara ka tsela e ntle haholo hobane jwale hohle mo o tsamayang teng o bontshahatsa dithuto tsa lapa leno. O lokela hore o itshware ka bo o dule o itshwere ka boitshwaro bo hodimo, o ithate, o itlhokomele mme le tsela e leng hore o buwa ka yona o buwe ka tsela e leng hore e utlwahalang hore ngwana ya hlahang kae o sebe motho fela ya ya qhomang fela ya buwang ekare o hlaha ka hara mokoti. Tlametse o buwe jwalo ka tsela e hlomphehileng hore le wena hore o tlo kgona hore o hlomphiwe.

Ke bona re sa hloka tsebo ho tswa ho bonkgono le bontatemoholo ba rona ka tsela e leng hore ba ne ba kgona ho bona dintho ka yona kapa hona ho etsa dintho ka tsela tse nepahetseng hobane hona jwale ha re itshetleha haholo ho marangrang, marangrang ha se hangata mo e leng hore o ka fumana dintho e le dinnete ho na le nako tse ding moo e leng hore o fumana ditaba tse felletseng ebe empa di felletse jwalo e se dinnete. O fumana hore motho o tlile a fihla a lahlela maikutlo a hae marang rang empa wena ha o fihla o bala mona o fumana e le hore nthwenana o e utlwa ekare ke nnete, empa e se nnete motho a fihlile fela a ba a ntsha maikutlo a hae ka se itseng o bo fumana hore atjhe motho onana ehlile na wa timetsa se a se buwang ha se nnete ke mafosi.

Ha o na le lenyalo batho ba kgalekgale ho hlabuwa kgomo kapa yona nku hore o be le nama. Bomme ba ka tswa matsoho ka hore ba ba etse bohobe ba etse di meroho di-salad ba etse di-desert e hore ha o qeta ho jowa ho be le tse sutunyana tse yang ka maleng le hore feela batho ba natefelwe le hore bana ba banyane ba kgone hore ba be le thahasello ya ho dula sebakeng seno no ka ha jwale ha e le lenyalo tlabe ele hae sale le ile le tla kgutla hosane kapa hona bosiu ba tsatsi leo.